Into mina engingathi nje engiyitholile yokuzilibazisa, ukudlala umdlalo okuthiwa i-chess. Lo mdlalo bengingawazi gokuthi like udlalwa kanjani, koda manje sengiyakwazi ukuthi udlalwa kanjani. Nje sengihlezi nginofuqufuqu lokuthi ngiyidlale, futhi uyangijabulisa ngoba wenza ukuthi ingqondo ihlakazeke ikwazi ukucabanga. Ngiyayisebenzisa even ngiyakwazi ukuyidlala ngisho la kumakhalekhukhwini wami. Ngidlale nabanye abantu abangekho la eNingizimu Afrika abakwenye indawo. So iyangijabulisa kakhulu ngoba futhi kunetafula la khona sikwazi khona ukuy'lenka khona sibone ukuthi ubani unamba one.

Into engingayenza, izikole into ezingakwazi ukuyiqinisekisa into ingaqala khona phezulu kuhulumeni, ngaphambi kokuba ifike nje ey'koleni iqala kuhulumeni. Uhulumeni akwazi ukuba nendlela e-right yokuthi akhiphe ibhajethi yawo lawo ma-sport. Akwazi ukungena ezandleni eyi-right nokuthi zikwazi ukuthi zikhishwe lezipothi ngendlela efanelekile, ukuthi uyintombazane noma uwumfana, ukwazi ukuba yingxenye yazo ngaphandle kokuthi uqhamuka ekhaya elinjani. Le nto iqala nje kuhulumeni, uhulumeni okumele akwazi ukwazi ukuba nayo iplani ukuthi uyikhipha kanjani leyo bhajethi.

Engicabangayo nje okungasiza uSiziphiwe ngokushutha kwakhe, yiyo yona i-networking. Nokuthi abenayo okwezokuxhumana, akwazi ukuthi noma abe nawo u-Facebook akwazi ukuthi ayimakethe kubantu ukuthi yena uyashutha, wenza ukuthi nokuthi nokuthi, khona abantu bezomubona. Nalokho kuyasiza kakhulu, uhambe imicimbi kwesinye isikhathi uvolontiye ukuthi wenze umsebenzi mahhala kodwa ukuze ukwazi uzothola phela i-content yokuthi uzokwazi uku-advertiser ngayo khona uzokwazi ukuthola imali yangempela. Ukwazi nje ukuthatha leso sinqumo ne-sacrifice yokuthi ngizovolontiya until ngikwazi ukukhokhelwa yabo. So, kuyomsiza kwempela ukuthi ay'makethe.

Into engingayisho nje ukuthi abafana uma ningabatshela nje ukuthi uma bedlala ibhola, abadlaleli bona kuphela, badlalela la khona abasuka khona. Badlalele imindeni yabo, badlalele iy'ngane zabo, badlalele iy'godi, imiphakathi la abasuka kuyona. So, le nto is more den a game, iy'mpilo its part of life kuyaliwa. So, abadlali bami uma kuwukuthi babhekene nengcindezi egeyimini ngiyabona ukuthi banengcindezi, ngiyazama ukuthi nje ngibakhulule emoyeni, ngibatshele ukuthi hhayi abadlale ibhola labo abalaziyo. Bengazami ukwenza into abangayazi khona bezokwazi ukuthi bekhululeke bezame ukukora ngoba amagemu awinwa ngamagoli ilokho okubalulekile ukukora. amagemu ukukora ukuthi futhi uzame ukuvikela igoli leli enisuke senilikorile.

Hhayi angiboni mina ukuthi ngingaba izinto ey'bizayo ngoba kakhulukazi imiphakathi ngje esemaphandleni. Okubalulekile ukuthi nje abantu babenayo into abazoyenza abazobe bematasa ngayo ngoba kwenza ukugwema ukuthi abantu benze iy'dakamizwa, benze izinto nje ubugebengu zonke lezo zinto ey'zogcina ukuthi bebulale impilo yabo. So, kuzodingeka nje izinto nje njengamageyimu afana no-chess, ibhola, i-volleyball, i-netball noma imuphi ubulili ukwazi ukuthi ujoyine kube khona nje ama-sports amaningi. Ngiyacabanga ukuthi lokho kubalulekile kakhulu ukuthi khona abantu bezokwazi ukuy'libazisa. Bekwazi futhi nokuy'vocavoca at the same time bephile impilo enempilo.

Ngikhumbula nje kuwuZibandlela ngoyaka odlule. Bekunomkhehlo ekhaya. Bekunomkhehlo ekhaya sonke sivunulile sizinsizwa zasekhaya sonke omzala, obhuti, obaba. Sonke sasivunulile nje impela kukuhle ekhaya. Siphethe ney'nduku, sadlala noma umgangela ekhaya yabo. Umgangela-ke ke umdlalo wey'nsizwa lo . So, kwakumnandi kakhulu nje sajabula sakuthakasela kakhulu ukudlala umdlalo wey'nduku ekuthiwa umgangela. Ziningi nje izinto, sasina, sagida, senza iy'nto ey'ningi nje zosiko.